Sebapadi se ke se ratang haholoholo ka hare ho lebala ke tena ke se rata tjena hobane ke sebapadi se hlwahlwa haholo. Mme ke sebapadi sena se nang le hlompho ebile se na le hlompho sa mosebetsi wa ho etsang, e leng bolo ena ya maoto. Mme o hlompha le dibapadi mmoho le yena. Ebile wa tseba hore sehlopheng mpa bapala jwalo ka sehlopha mme ho tlameha ho bapala ekare ke yena a bapalang a le mong. Hodima a ntse a le hlwahlwa jwang o na le tshebedisanommoho le dibapadi tse ding.

Ke fumane tjheletenyana e itseng, ka lebaka lena la ka la ho ikwetlisa hobane ke ile ka kenela tlhodisanonyana e seng kgolo hakaalo. Empa e batlang batho ba ikwetlisang hore ba tlo jwentsha hore boikwetlisong bo ba bona ebe ke tsefe tse molemo tseo tse ba di unang. Mme ke ile ke a kena tlhodisanong e nngwe, ka ya mono ko jwentsha batho hore nna ke una tsefe tse molemo ka ho ikwetlisa hona hwa ka letsatsi le letsatsi. Mme re ile ra kena tlhodisanong le ba le ba bang ba batho ba kenetsweng tlhodisano hore feela re hlodisanang ka ka ka ditsela tseo tse fapaneng tsa ho ikwetlisa.

Bohlokwa ba dipapadi dikolong tse phahameng ke hore e o thusa ka ho ka tsa kelello le ka mmele hore o dule o le hantle. Mme ho thusa hore o kgone ho kgetha hore na bokamoso ba hao ha o batle hona moo dipapading na. Ebile o thusa le ka hore o kgone ho sebetsa le batho ba bang. O kgone ho ba le. O kgone ho ba moetapele, ebile o kgothalle le sekolo.

Ke nahana boholo ba batho ba sebedisang di-game founung tsa bona, ba hloka data e ngata haholo hobane ho na le di-game tsena tse hlokang data, ho na le game tsena tse patalwang ebile le tla kgwedi hore o kgone ho dula o bapala game eo. Mme ke nahana ha se ke nahana, a ba ba reka data ya bo makgolo a mabedi, o thole ka thoko ba ntsha makgolo a mararo hore ba patale hore ba dule ba bapala game kgwedi le kgwedi. Mme ke tjhelete e ka beng ba e sile ba e sebedisetsa mabaka a mang a betetshana.

Papadi Web e o ruta hore bonnete di pele E o ruta hore o be le mmele o dulang o matlafetse ka nako tsohle. Hobaneng e batla o dule o ikwetlisa ka nako tsohle. E o ruta hore o tlameha o ithute ho sebetsana le batho ha o le motho, o sebetse le batho. O se ke wa batla ho dula o sebetsa o le mong. E o ruta le hore ho be le puo, o kgone ho bua le batho ba bang hobane ho hlokahala hore o dule o bua ha o le papading eo.

Ke a tseba hore mehleng ya kgale, boikotliso e ne le ntho e nngwe e nkelwang hodimo hampe matsatsing a kasheko haesale ntho e jwalo. Hobane ha o ka sheba mabala a rona ha a sa hlwekiswa. Mabala ha a sa eketsuwa. Mabala ha sa hauwa a matjha hore bana ba kgone ho bapala, ha ba kgone ho ikwetlisa. Jwale ke nahana ho re ba mapiere Mmuso wa rona ha o ka kgutlela mekgweng ya kgale ya hore ba hlwekise mabala, ba etse bonnete ba hore mabala a ntlafetse hore batho ba lo ikwetlisa ho bona hore ba ka bapalla ho ona. Mmuso wa rona ke yona ntho eo ba ka re thusang ka yona feela eo, hore makeishene a rona a kgutlela setlwaeding hape. Motho ha a tsoha hoseng, a fumane a bone monyetla wa hore e re ke ye lebaleng ke lo ikwetlisa le nna.